Lefuba le bakwa ke bacteria e bitswang micro bacteria tuberculosis. Bacteria ena e ka fetela ho motho e mong le e mong ka marothodi a manyenyane a tswang moyeng mona ka ho kgohlola le ho thimula. Batho ba na le ho botsa hore TB ke eng. Ha e le hantle, ba botsa ka lefu le tshwaetsanong le ka amang motho le ha e le ofe, ho sa tsotelle dilemo tsa hae kapa boemo ba hae ba bophelo bo botle. Matshwao a ka fapana ka karolo tse ngata tse amang motho. Empa TB ya matshwafo, e amang matshwafo ke yona e atileng ka ho fetisisa.

Bontate ba tobane le mathata ka hore ba kwalle ba seka bua maikutlo a bona. Haholoholo bontate ba sa sebetseng. Nna seo nka ba eletsang ka sona ke hore ntho ya pele ba shebe ka hare ho bona. Ba fokotse lebelo, ho hlokomela se etsahalang mmeleng ya bona. Ha ba qeta ba tla utlwisisa hore ba ikutlwa jwang. Ba ele hloko le ka seo ba se buang. Qetellong, ba hlokomele se tlwaetseng ho etsahala. Seo leng hore se ka thusa hore ba kgone hore ba buwe le balekane ba bona ka se ba se utlwang.

Ka moo ke bonang ka teng, mmuso ha o so tiise letsoho ka tlhokomelo ya bakgatjhane. Ho ba ho na le batho ba e leng hore o tla ba fihlile sepetlele a tlo beleha empa ho sekaba le motho a thusang. E tlaba hona hore mooki o tla bua ka mokgwa oo a yang dijong tsa motshehare ka teng, a ka se kgoneng ho thusa. Nna ka ho ya ka nna ke bona ekare ho ne ho tshwanetse hore hobe le baetapele ba behilweng ka moo ho nang le bakgatjhane hore ho kgone ho bonwa hore ho etsahalang hoba ba bang bana ba bona ba a feta ka mabaka a hore ha ba hlokomelwe.

Banna kapa bontate ba Afrika Borwa ba ka eletsana ka mekgwa e metle ya hore ba be le bophelo bo botle. Jwalo ka boitshwaro, letsatsi le letsatsi. Pheello e ntle bophelong ba mmele, ba kelello le maikutlo. Mekgwa ena eka thusa ho thibela malwetse a sa foleng ho ntlafatsa bophelo ba kelello le mmele le ho ntlafatsa boleng ba bophelo. Ho fapana le mekgwa ena e potlakileng kapa mekgwa ena ya fashion. Ditlwaelo tsena ha se tsa dipehelo tse potlakileng kapa diphetoho bosiung bo le bong. Mekgwa e metle ekang ho kgetha salad ha o ja letsatsi le letsatsi, ke ntho eo ba ka eletsang ka yona eo.

Ho ya ka nna, ho ngodiswa ha kgomo ya fatshe e be molaong, e tlo dumella batho ba bangata hore ba thabele tse molemo tsa bophelo bo botle. E ka boela ya ntshetsa pele tshebediso e bolokehileng ya hore e rute setjhaba ka tshebediso e nepahetseng ya kgomo ya fatshe. Molemo o mong wa ho ngodisa kgomo ya fatshe ke hore e ka fokotsa tshebediso ya dithethefatsi tse kotsi haholwanyanenyana.

Tjhelete e mmuso a fanang ka yona bathong ba fokolang ha ke bone e le tjhelete e lekaneng. Eka ekare e ne ka etswa ho shebuwe hobane batho ba fokolang ba nwa meriana. Meriana e tsamaya le dijo. Jwale ho na le dipetlele tsa rona, ba sekaba le meriana kaofela. E leng hore e etsa hore motho a tsamaye a ilo reka meriana di-chemist-ing ka yona tjhelete eo. Ha e hae dijo ha e hae le dipidisi. Jwalo kaha re tseba, batho ba fokolang ba tshwanetse hore taba ya bona ya hore ba nwe dipidisi e tsamaye le dijo. Jwale ke ke lakatsa ekare ekaba ntho e leng hore mmuso wa rona o dula fatshe o bona hore e ka eketsa jwang.

He, motswalle. O tsebe ke utlwile hothwe, ke ne ke shebile ditaba maoba mona. Ho thwe ho na le batho ba qhekanyetsa batho ba re bona ke dingaka empa ba se molaong. O tsebe le moo ke dulang teng ho na le ausi a etsang ntho e jwalo. Ke utlwile ditabeng ho thwe re tlo thola tjhelete e ngata hampe ha re ka ntsha batho ba ba jwalo. Le ha ebe ke motho e ke mo tlwaetseng. Ka nnete mokgotsi ke hloka tjhelete, le ntho eo a e etsang e mpe. Jwale ke nahana ho letsetsa nomoro eo ho itsweng re letsetse empa ke seka hlahiswa lebitso, hoba re ka qabana le ba lelapa la hae. Empa yena ntho a e etsang e mpe. Ke tla founa ke seka ba ka ntsha mabitso a ka, kapa ke ba kope hore ba se ka ntsha mabitso a ka. Empa bona ke tla ba fa di-address tsa ka hore ke kgone ho thola tjhelete.

He, ausi wa tseba hore ne ke kopa hore re ke re tlo bua hanyane. Ho na le ntho eo ke batlang ho o eletsa ka yona eo ke e boneng ka kamoreng ya rona maoba mona. Ke bone le wena o reka meriana e seng molaong o tlo tlotsang sefahlehong sa hao. Moriana ona ke utlwile ho thwe o kotsi-kotsi. Jwale ke a tseba hore o moholo ho nna ausi, empa ke kopa ho eletsa hore o o lahle. O tlohelle le ho reka dintho tse kotsi tse tseo di rekang bathong hoba di tla o senya mmele. Ke o kgalema jwalo ka ausi wa ka a moholo, Ke kopa o tlohelle ho reka ntho tsa batho bana hoba ha a so o tjhele sefahleho ha o sana ho kgutlela morao. E tloba mathata jwale.

Nna ke bona e le ntho e ntle hore ha o hlekefetswa kapa ho hlekefetswa bana. Ebe ntho e leng hore e qala sepetlele pele le hore e fetele maponeseng. E be ntho e tsejwang hoba ha o sa bue kapa ha e sa fihle sepetlele le maponeseng ke ntho e tlo tswelang pele. E qetelle e sentse le motho kelello ha nako e ntse e ya.

O tsebe motswalle ke hlokometse hore clinic ena e tsamayang e thusa batho haholo. Ba sa tsebeng ho tsamaya, ba nang le mahloko hobane e etsa le diteko. Empa ke bona ba so etse ka mokgwa o lekaneng hobane ho na le sick tse ding tseo ba tshwanetseng hore ba elelliswa setjhaba ka tsona. Jwalo ka sick ena e tshwarang bonkgono ya ho lebala, e bitswang alzheimers ka Sekgowa. Ha ba ka etsa hore setjhaba se be le tsebo ka sick eo eka qeta mathata a mangata a eleng hore ho tla dula ho ntse ho thwe nkgono enwa o a loya. He nkgono enwa o entse jwang. Ha re ka ba le kutlwisiso, re tla ba leihlo le fetohileng ka dintho tse ding.

Wa tseba ke hlokometse hore haholoholo ke bontate ba nwang haholo ebile ke bona ba sebedisang dithethefatsi. Mabaka ke ile ka a hlokohlokomela hoba bontate ke batho ba kwallang dintho ka hare leba ha ba utlwile bohloko. Ha re so ba etse hore ba lokolohe hore ba ntshe se ka sefubeng sa bona. Jwale re tshwanetse ho etsa tlhokomediso nthong ena hore bontate ba kgone ho ntsha ntho tse ba jang kapa tse ka sefubeng sa bona hore le ha a nahana ho tshwara tahi kapa ho ya dithethefatsing ho fodisa bohloko, a nahane ho tla ho molekane wa hae kapa motswadi wa hae. A buwe se mo hlekefetsang.